Ngizopakisha amakhekhe. Isizathu ukuthi ngizowathanda kakhulu amakhekhe ngesikhathi sasekuseni. Ikakhulukazi uma ngiwadla ngesiphuzo esishisayo esifana netiye. Ngibuye ngipakishe inyama ethosiwe, isizathu ukuthi inyama ethosiwe ithatha isikhathi ukonakala. Ngibuye ngipakishe iziphuzo ezibandayo kanye nokudla okulula.

Isitimela asihambi njengemoto, imoto iyashesha ngesizathu sokuthi incane. Isitimela sihamba kancane ngoba side futhi siyasindelwa.

Engikujabulela kakhulu ukuthi awabizi kakhulu njengendiza, ukhokha imali encane. Okwesibili ibhasi lihamba isikhathi eside. Lokho kukunikeza ithuba lokuthi ubheke ubuhle bazo zonke izindawo enizobe nidlula kuzo. Amabhasi webanga elide anezihlalo ezintofontofo. Lokho kuchaza ukuthi uzolala kamnandi makwenzeka ubanjwe isithongwana.

Kubaluleke kakhulu ukuthatha ikhefu lohambo olude. Yebo, kuyiqiniso ukuthi kumnandi ukuhlala ezihlalweni zamabhasi webanga elide. Kodwa umzimba womuntu ubuye ukhathale uma uhlezi phansi isikhathi eside, kufanele umuntu azilule ukuze akwazi ukubuyisa amandla womzimba.

Kungashintsha kakhulu indlela abasebenza ngayo ngoba bazogqugquzeleka ukuthi benze yonke into ngohlelo. Baphathe abagibeli kahle futhi babe nekhono lokubekezela.

Ngingagibela amatekisi, noma ngicashe imoto ebuya enkampanini ekhethekile i-Uber noma i-Bolt, ezongithatha esangweni lasekhaya iyongishiya esangweni lasemsebenzini.

Nemigodi idalwa ukuthi ochwepheshe abakha lemigwaqo, bakha imigwaqo esezingeni eliphansi.

Le migodi yale migwaqo emibili ayihlukanga ngoba ngaphakathi inesihlabathi yomibili. Iyakhula kancane, kancane uma inyathelwa izimoto kanti futhi yomibili ibamba amanzi uma kuna imvula.

Ngangiya eThekwini ngisuka eGoli. Ngathi uma ngifika esiteshini samabhasi ngathola inemizuzu engamashumi amathathu iphumile. Ngaphindela ekhaya ngidumele kakhulu ngoba bengizobe ngiqala ukunyathela isihlabathi solwandle. Kodwa ngabuyiselwa imali engathenga ngayo ithikithi.

Ngingathanda ukulungisa inkinga yabantu abagibela isitimela mahhala. Isizathu sokuthi ngenze lokhu ukuthi labantu ayilungile lento abayenzayo. Bawisa umkhakha wezitimela ngalobu bugebengu.

Ngizizwa ngithukuthele kakhulu ngigane unwabu. Ngizoshayela ukhansela ngimtshele ukuthi umangabe umsebenzi wakhe uyamehlula, abanike abanye abantu ithuba abazowenza kangcono kunaye.

Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ngoba abasasebenzi. Lokho kuchaza ukuthi sabathola imali yesibonelelo sikahulumeni. Imali encane kakhulu leyo uma uyiqhathanisa nemali yomuntu osebenzayo.

Kumele lezi zinkampani siqashe onogada abazohamba ngemoto balandele imoto elayisha abagibeli ukuze ihlale iphephile ngaso sonke isikhathi.

Ngangihleli ezihlalweni eziphambili, ngezwa kumemezwa emuva, ngacabanga ukuthi ukulwa kwabantu nje. Ngezwa kuqhuma isibhamu, ngazizwa nginovalo, umshayeli wamisa ibhasi ngaphuma ngejubane.

Iningi losomatekisi aliyilandeli imithetho yomgwaqo, kodwa bakhona abawulandelayo. Iningi losomatekisi lithanda udlame.

Ngizizwa ngithukuthele kakhulu ngoba abafuni ukusilalela njengabahlali. Le migodi ize yalimaza omunye owethu.

Mina ngicabanga ukuthi kumele kuvalwe utshwala ngezikhathi ezimatasa ezifana noKhisimusi nonyaka omusha, nezinye eziningi. Izinga labantu abashayela baphuzile lingehla ngoba abantu baphuza kakhulu ngalezi zikhathi zonyaka.